Kukhona ezi lokhwe zikhoyo ngoku, iilokhwe ezimnyama ezikubamba umzimba. Zifaneleka kakhulu neentsimbi zesiXhosa. Ndiye ndiganxele iintsimbi zam ndinxibe le lokhwe ndichokoze ubuso bam ngokwasesiXhoseni, ndifake namaso.

Akumnandanga kakhulu ingakumbi xa ndibona isiXhosa sethu siphela phambi kwamehlo ethu. Nangoku kukhona amagama esingawaziyo esiXhosa esiboleka esiNgesini xa siwasebenzisa ngokuba akasasetyenziswa. Sithe sifika kwabe kusetyenziswa anga asesiNgesini. Leyo into ayimnandanga konke konke.

Hayi iinkosi zomthonyama azisaxatyiswanga kule mihla konke konke. Nditsho ngokuba kule mihla uyakwazi ukuva ukuba kufike unqevu othile wabulala ngokungenalusini inkosi yomthonyama. Hayi azisaxatyiswanga tu.

Oku kuhlalelana kunceda ukuba iintlanga ngeentlanga zifunde amasiko kunye nezithethe nangehlobo abanye abantu bolunye uhlanga abenza ngayo izinto. Bafunde kwakunye nalaa nto esilungwini ebizwa ngokuba yi-language uhlobo lokuthetha.

Bafuna ukwazi imvelaphi yabo kwaye banxulumane nezinyanya zabo. Bakwazi indlela yabo ivuleke ibe mhlophe ebudaleni babo kukwazi ukulungiseka izinto nanjengoko umntu xa emdala ujonge okokubana kulunge emitshatweni kulunge nasemisebenzini.

Abantu ezilokishini bakhetha ukufundisa abantwana babo kwizikolo ezisedolophini ngokuba izikolo ezasedolophini zikunika isakhono sokuba ukwazi ukuthetha iilwimi ezimbini okanye ezintathu. Ixesha langoku lisebenzisa kakhulu ulwimi lwesiNgesi nezikolo ke zasedolophini zilusebenzisa kakhulu olu lwimi kwaye abantwana banaso isakhono sokusebenzisa olu lwimi. Bafuna ukuba abazali ngabantwana babo bakwazi ukunxulumana xa bebadala kwiindawo zokusebenzela, bakwazi ukungena kumasebe ngamasebe bengahlulwa nto kukuthetha.

Into eyenzekayo neyandothusa kakhulu kumgidi endakhe ndaya kuwo kukufika komkhwetha okanye ikrwala ngenqwelomoya. Yayiyinto entle kodwa iyinto enqabileyo engazange yenzeka.

Ewe, ichanekile indlela ekuboniswa ngayo ubomi basezilokishini kwiinkqubo zikamabonakude. Kukhona inkqubo edlala kumabonakude apho kukho oonqevu abafuna imali koosomashishini besithi bazokubakhusela beyifuna inkani. Kwaye nasezilokishini yiyo kanye loo nto leyo yenzekayo.

Xa ungumhlali wasezilalini kubaluleke kakhulu ukuba ufuye futhi ulime ngokuba ubomi basezilalini buxabisa kakhulu ngolu hlobo. Uhamba imigama emide ukuya phaa edolophini ngoko ke ubhatala imali enkulu yokugibela imoto. Kunokuba udlale ngemali uyisebenzise endleleni, tyala phaa egadini uvele unqothule izinto ofuna ukuzisebenzisa upheke. Ungade usebenzise imali yakho uye edolophini. Namaxabiso okudla axhome kakhulu, iza kunceda igadi. Lima ufuye.